Ke eletsa go direla tlhokomelo ya kwa gae, go thusa ka mediro ya letsatsi le letsatsi le taolo ya ditlhare le tlhokomelo ya motheo ya kalafo.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba isiwe kwa tlhokomelong ya bagodi ka gonne ba lelapa o fumana ba bereka, mme ba sena nako ya go tlhokomela bagodi, bangwe ga ba na taba le go bontsha kgathalo mo go bona.

Ka setso sa Aforika go tlhokomela bagodi go , ditekanyetsong tsa setso le tlhompho e batho ba ba golo ba ntse ba tlhomphiwang ka tsebo ya setso le botlhale ba bona. Go ya ditoropong le go fuduga go lebiseditswe ko diphetogo mo mo dibopegong tsa malapa go tlhokomela ba leloko le bona bagodi, mme ba ne ba bona gore mo ba tlhokomelang bagodi ga e se ka lebaka la gore ba isiwa ka gore a ba fiwe le kapa ba tlhoka tlhompho for bagolo ba bona, 'mpa ka lebaka la gore e le gore ga ba kgone go ba tlhokomela nako e le ntsi fa ba ya mmerekong le go dira dilo dingwe tse.

Ditebelelo tsa setso tse di dikologileng tlhokomelo ya bagodi tse ditekanyetso tsa setso, mme di gatelela thego ya lapa le ya setšhaba.

Lelapa le setšhaba temo e botlhokwa go tlhokomeleng bagodi, ditsong di le dintsi go letetswe gore maloko a lapa a tlhokomele bagodi ba ba neye thekgo ya maikutlo, ya mmele le ya ditšhelete. Mme ba ba sireletse le go ba le bona nako tsotlhe.

Disenthara tsa motshegare tseo di theilwego di fana ka dijo, tlhokomelo le thuso. Mme bangwe ba latela batsofe di meriana ya bona kwa tleliniking le go ba tlisetsa mo malapeng a bone.

Lefelo la kwa Johannesburg mo haven retirement home e fana ka bophelo jo bo ikemetsenggo go phela ka thuso le tlhokomelo e fologang maemong a sireletsang le go ka maano a tlhokomela a motho le mediro ya leago, mme e a duelelwa gore batle ba kgone go tlhokomela bagodi.

Tshepidiso ya mmuso e lebane ditlhotlhwa tse botlhokwa ka lebaka la ditšhelete tse di sa lekanego, mme se se ka tokafadiwa ka go tsenya tirisano molao wa bagodi ka mo go atlegilego le go netefatsa gore ditirelo tsa ba tlhokomedi tsa bagodi di bonagale mme le go fumaneha mo malapeng a bona.

E tlhokomela bagodi ka go kaonafatsa ya tlhokomelo magareng ga bophelo ga bona, mme e fokotsa le masetlapelo le tshokolo, mme tšhelete ya pension e ba thusa gore ba kgone go reka dijo le se ba se tlhokang mo maphelong a bone.

O tshwanetse go ba moagi wa Aforika Borwa, mme o tshwanetse go ba le mengwaga e le sixty kgotsa go feta, mme o tshwanetse o be o dula mo Aforika Borwa o se amogele thuso mo nngwe ya leago le go se tlhokomele ke setheong se sengwe sa mmuso.

E thusa go fokotsa tse dingwe tsa dikgatelelo ya ditšhelete go maloko a lapa, mme e thusa bagodi gore ba seke ba imetsa malapa a bona le go fokotsa go ka bona, mme seno se ba fa gore ba ikemelela le go leba ba lapa a bona ka tse tsotlhe.

Pension-e e golwa o na le dingwaga di le sixty, mme go tlhophilweng mengwaga eo ka gonne mengwaga ya bone hantsi ke e ba rolang babereki mo tirong, mme hape ba lebeletse le koketso ya ya bophelo le go fela ha maatla ga bone.

Ba ka thusiwa ka go ba tsaya mo magaeng a bona kgotsa ba leletse ambulance go tla go ba tseya le go isa dipetlele, mme ba ba kgonang mo hae ba ka nna ba thusa e le batho ba setšhaba go tle ya go ba isa kwa sepetlele le go ba lata.

Dipetlele di ka dira dinamelwa tsa kalafo e seng tsa tshoganyetso, mme di eme mo lefelong le le rileng mo bagolong ba ka kgona go tlhakantsha kwa teng gore ba kgone go ba tsaya go ba isa sepetlele, mme le sepetlele se ka hira baoki ba ba ka ba romelang mo malapeng a bagodi go tla go ba tlhola gore maemo a bona a bolwetse bo ntse jang kgotsa ba ba tlisetse dipilisi le go ba latela tsona kwa bookelong kgotsa sepetlela.

Ke dula le ditleliniki mme ga ke kgakala le sepetlele hape, mme re bona thuso ka nako le ka potlana. Mme ditlamelo tsa bona ba direla ka bonako le go romelela di ambulance fa ona le emergency.

Ke dula le ditleliniki mme fa o na le emergency go na le dinomoro tse o di letsetsag, go tla go letsetsa batho ba ambulance ka mme ba tla ka bonako go tla go thusa fa o na le mathata kgotsa fa go na le botho a lwalang bo lapeng, mme fa go na le motho a tlhokang thuso ka pele fa le tlhoka sejanaga sa go ya sepetlele kgotsa go bo isa tleliniking ambulense ke yona e e tlang ka nako go tla go bo tsaya le go bo isa sepetlele.